Nna ke holetse toropong moo e leng hore dintho tse tshwanang le letsopa ha di fumanehe hobane di atisa ho fumaneha kwanana makeisheneng moo honang le metsi. Mme rona mona ditoropong ha di yo yo. Ha hona dipleke tse jwalo. Jwale nna ha ke na yona tsebo ya ho bopa ka letsopa mme ha ke bone nka kgona ho ruta bana baka. Empa nka thaba haholo ha bana ba ka baka fumana sekolo se ka kgonang ho ba ruta dintho tse tshwanang le ho bopa ka letsopa.

Dijo tse ke di thabelang haholo tsa setso ke mehodu, mala le mohodu. E kaba mohodu wa nku, e kaba mohodi wa kgo wa kgomo. Ke di thabela haholo, ke thabela hape le tsona ditlhakwana tsa kgomo kapa tsona tsa nku, e sitana le hloho tsa teng. Ke di rata hobane di monate, di monate hona ho tswang ka ditsebe. Ke rata le mala le maotwana a dikgoho, le tsona di monate ke di thabela haholo. Hakesa bua ka setampo, setampo se nang le dinawa. Le sona ke se rata haholo fela. Dijo tsa setso di monate.

Taba ya hore re dule ntlong e le nngwe mme re be le dikgolo tse sa tshwaneng ka ho kena dikereke tse fapaneng, mme re latella le di ntho tse fapaneng. Ho ka rarollwa ka hore re hlompane. O mong le o mong a hlomphe seo e mong a se kgolwang. Mme e mong le o mong a fumane sebaka sa ho etsa ka moo a kgolwang ka teng, kantle le ho ahlolana le ho ngangisana.